Andinoziva kamandi ngoba sendiqhelile almost yonke into yam ndiyayenza apha kuso. Ii-operations ezininzi eziquka mna ndizenza apha kuso esi smartphone. So, xa ndinongabinaso ke ngoku, hayi, andinoba right ingavakala ukuba ikhona into engekhoyo.

Ewe, iingozi ziba khona xa loo Wi-Fi yasimahla uyimele ecaleni kwendawo ekude nalapha uhlala khona ingafunekanga ude uhlale endlini. Kufuneka uphumele ngaphandle ngoba ungaxuthelwa nefowuni ngootsotsi. Inintsi nje into engenzeka .

Hayi, azenzi ngokwaneleyo zona ngoba uxhaphazo lweintanethi liyaqhubeka and liya liba wesi endaweni yoba malube bethele. Andiyazi nam uba bangayivimba njani loo nto leyo uba ingenzeki.

Andikadibani nemeko enjalo kuba ke ndingumntu ongafane azilandele iindaba. So, andikadibani nayo andifuni kuphosisa. Kodwa ke ngokwendlela endiva ngayo kuba njalo. Ziya kusasaza ubuxoki ngomntu ibe ingeyiyo loo nto leyo ithethwayo.

Ukuba ndiqinisekile ngokuba aziyonyani ndingamnqanda ngala mzuzu asazisherishayo ezo ndaba zingezizo ndimxelele eyona nto iyinyani, uba hayi, kunje. Ayikho ngolu hlobo uyibeka ngalo. Zange ndajongana loo meko leyo.

Endilifumanisa lilula nguYouTube. Ndicinga ukuba kulula kum kuba ndimqhelilem kudala ndamsebenzisa. USpotify yena usafika kum. So, andimqhelanga, akukho lula kum and uSpotify ufuna imali.

Ndingathi qhubeka, tshomi, ube ngumyili kodwa uze uqiniseke ngoba izinto oziyilayo zizinto ezithathwe ngefowuni yakho, yi-content yakho e-original. Ungathathi i-content yabanye abantu uze ukwazi ubhataleka kakuhle.

Imeko endenza ndingakwazi ukuphila ngaphandle kwefowuni yam lunxibelelwano ekhaya nabazali nefemeli and ke ngoku kulula through i-social media uba mandixhulumane nabo. Ngoku xa ndingazuba nafowni, hayi, kuba nzinyana.

Ewe, ndake ndangena kwenye yezi mall zingenaWi-Fi, ndangena kwenye yezi venkile ndacela ipasiwedi. Zange bavume. Bathi banika umntu othenge ukutya qha not umntu ose-mall. Zange ndizive rayithi, ndaye ndaphoxeka.

Ifowuni yam yokuqala ndayifumana ngo-two thousand and eight. Ndandiyifumana kumama wam, endipha. Yayi-E two fifty iSamsung. Indlela endandivuya ngayo, andifuni nokuphosisa ngoba ndandiqala uba nefowuni, kudala iintanga zam zinefowuni. Ndandivuya kakhulu.

Iye icothe kakhulu xa kunethayo kukho nomoya omkhulu obhudlayo. Iba slow kakhulu more especially kwezi ndawo zisebenzisa iWi-Fi. Andiyazi noba kusube kushukumiseke ezi zinto ezi kheybhuli okanye sube kutheni.

Intengiso endinothi ndiyifake kwijelo loncokola ingayintengiso eprintiweyo apho khona ndibonakalisa, ndifake khona iifoto, ii-pictures zala magwinya ndiwathengisayo nee-prices zawo.

Eyi, la makhasi onxibelelwano ayayenza ingxaki kubaqhubi beemoto ezindleleni ngoba umntu ulibala ukujonga wona, ayeke ufowukhasa endleleni aqhube, kuphele kusenzeka iingozi. Inintsi nje into eyenzayo. Okanye umntu aphele ebhalwa ziitrafikhi ngoba zimbone ephethe le fowuni ngexesha lokuqhuba elingelo layiphatha, ujonge kula makhasi onxibelelwano.

Awukho tu umahluko, andifuni ukuphosisa. Uyaxhatshazwa umntu kwi-social media, la makhasi onxibelelwano to an extent yoba umntu angade azibulale nozibulala. So, awukho tu umehluko endiwubonayo mna, ziyafana nje.

Zingayiphucula ngolu hlobo loba zithi xa i-chatbot laa AI ingakwazi uba ikuphendule zibuyele kuwe ngokunokwazo, zingayiyeki ngolo hlobo ingxaki yakho ibe ingasombululekanga.

Ike yandehlela amatyeli amaninji loo nto leyo. Iba ngase xa se ndidibana nemeko enjalo kubekho ii-settings ezizawufuna uba ndicofe phaa xa kukho iinto endingafuni uzibona zingaveli kwa uvela kweyam i-timeline.

Ndicinga ukuba baye basebenzise zona kuba bengenalo ixesha elinintsi loba bahlalele i-social media okanye iinkonzo zabo zonxibelelwano. So, kuye kube lula kubo xa besebenzisa ezi chatbot.